Ewe, ndicinga njalo. Ndicinga ukuba ibanceda okokuthi bakwazi ukuya kwiSebe lezeMpilo umntu xa eziva engekho rayithi, bakwazi ukutya, bakwazi ukubhatala nemibutho.

Ziyanda iingxelo zamamakhwenkwe axhaphaza abantwana abangamantombazane ngoba ilizwe lethu libi kakhulu. UMzantsi Afrika akakwazi ukuthathela ingqalelo izinto ezenzekayo ebantwini besimame, zive ziphelele emoyeni, bangathathi ngqalelo. Kubi nje elizweni lethu, akho nto imnandi. Ubangaya ezibhedlele uve umntu we-gender based violence.

Ndicinga okokuba inganceda ukunciphisa uxinzelelo legazi, ngoba xa usebenza ngomzimba igazi liyahamba umzimba wonke. Naxa ujima kanje, igazi, i-high blood pressure iyancipha ayandi.

Tatomdala, andiyithandi mna le nto yakho yotshaya kakhulu ngoba icuba alilunganga. Liza kumosha, uzawufa licuba. Icuba liyabulala. Ngoba uba nesifuba, ii-lungs zakho zingabikho right zife, ujike kwakhona ungakwazi uphefumla ubhubhe. Icuba liyabulala.

Ndicinga ukuba yile nto ukuba ayikholeleki indaba yendoda ethi ixhatshazwa ngumfazi, ngoba ngabo ixesha elinintsi abaqhele ukusixhaphaza thina singabantu besifazane.

Ndingamxelela okokuba masihambe siye emapoliseni ayomfaka i-protection order. Okanye ndihambe mna ndiye kuloo ndoda leyo ndiyixelele, ndithethe nayo oko kuthi ayilunganga le nto iyenzayo yokuxhaphaza umntu wesifazane.

Ndingathi makongezwe iiambulensi nabaqhubi bazo. Kubekho neenqwelomoya kwiindawo ezikude, zikwazi ukuya, kukhawuleziswe abantu bangabhubheli endleleni okanye abhubhe umntu ingekafiki iambulensi. Ndithi malibanjiwe nexesha.

I-high blood pressure ungayilawula. Uhambe uye ekliniki, utye izinto eziya egazini, ungaloku uhlezi ulambile ngoba iyenyuka i-high blood pressure. Ungacabangi , ungacingi kakhulu, uhlale usemoyeni ophantsi, ungakhathazeki, njalo njalo.

Mntana wam, yintoni into ebangela uba ungakufuni ukutya kwesikolo, ungayi uyofola nabanye abantwana ufumane ukutya kwesikolo? Ngoba uyalamba esikolweni, abanye abantwana bayatya bona bahluthe. Njengoba ulamba nje awuzukwazi ukuyibamba ititshala xa ithetha nawe eklasini ngoba ulambile, awuzukwazi ukumamela kakuhle kutitshala.

Ewe, yahluke kakhulu ngoba ezilalini into yakhona iye ikhawuleze icace kuse kwamsinya. Nabantu bambalwa ezilalini, akho bantu banintsi kanje ngasezidolophini. Iye ikhawuleze ithathelwe ingqalelo into yakhona, ayicothi kanjengeyasezilalini. ngeyasedolophini.

Urhulumente, ukuze akhuseleke, azive ekhuselekile amabhinqa kweso sibhedlele okanye ekliniki ndicinga ukuba kungakho amapolisa esibhedlele, nasezikliniki abe khona azokwazi ukuziva ekhuselekile. Kube khona nee-security ezikliniki ezisezilalini.

Ndicinga ukuba ngabantu asebebadala.

Ndingamxelela okokuba makakhululeke, uza kufunda agqibe izifundo zakhe azothi akwazi ukuya e-varsity njengabanye abantwana, makangabinaxhala.

Ndingabanikeza ithuba lokokuba bafunde bafane nabanye abantwana. Umntu noba sekufike elaa xesha loba azale, xa kubhalwa aselwe iphepha esibhedlele khona ukuze angashiyeki kwizimfundo. Aselwe iphepha lemibuzo esibhedlele, agadwe esibhedlele abhale agqibe xa eyobeleka.

Tatomkhulu, ugqirha uthi uza kwenza uvavanyo lomhlaza wamadoda.

Ndingamkhuthaza okokuba makathathe ixesha abaxelele. Ngoba baza kuzibonelela ngokwabo bambuze ukuba bekutheni angabaxeleli kuse kwamsinya, okanye zikhona izinto abebefuna ukuzenza kuye. Abamxelele kuse kwamsinya.

Ndicela ukubuza mphathi, okokuba kunganjani ukuba singafakelwa iilifti lapha thina sikhubazekileyo khona ukuze sizawukwazi ukuya ezithoyilethi ngezi wheel chair zethu sihamba ngazo?

Ndalinge ndabona umfundi emosha into yalapha esikolweni azazi ukuba ndiyamkhupha ngalaa geyithi aze nomzali.

Ewe, yinto iqhubekayo i-gender based violence. Yandile futhi ininzi kakhulu lapha eMzantsi Afrika. Into ebangela okokuba uyifihle kaloku xa isemzini wakho, wenzela okokuba ungabiyiyo intlekisa ebantwini. Uyayinyamezela noba ayinyamezeleki ngoba wonqena izitha zakho ukuba zikuhleke.

Ndingathi ngalo mhla apeya ngawo ndihambe naye ndiye naye etawuni, azoqale athenge izinto ezi azidingayo zakhe zibalulekileyo nokutya azokutya.

Bazali, ndixelelwa ngumntwana lona ufunda lapha esikolweni wenu okokuba ukhulelwe, ngoku uyoyika ukunixelela okokuthi ukhulelwe. Bendicela ningamngxolisi ngoba ukhulelwe manyani.